O fiwa kotlhao, o ka nna wa fetwa ke metshameko e ka nna mebedi pele o ka tshameka gape, gore o fiwe kotlhao o felwa kotlhao gore o tle o ye go inagana sentle o itse gore a o batla go tshameka sentle.

Nka itumela tota fa ngwanake a ka tlhokega go tshameka kwa moseja ka gonne kwa moseja go na le ditšhono di le dintsi thata, o ka feleletsa e le sebapadi sa bolo se se tsepameng.

Ngwana o ka simolola go tshameka kgwele ya dinao a le dingwaga di ka nna lesome. Ka gonne mo matsatsing a gompieno go batlega bone bašwa ba ithute kgwele ba sa ntse ba le bannye ba golele mo kgweleng ya dinao.

Dibapadi tsa kgwele ya dinao tsa world cup di dirile pharologanyo thata, ka gonne re bona batho basweu le batho bantsho ba kopana. Ba kopantshitswe ke yone kgwele ya dinao, merafe e kopane le naga ya rona e a gola.

Bana ba tshwanetse go kopana gore ba tle ba itsane, le gore ba itse gore o mongwe le o mongwe o na le bokgoni bofe ba motshameko ofe.

ba, ba fana ka tshedimosetso ya dikgang dingwe tse e leng gore re a bo re sa di itse jaanong ga re ba latela mo jaaka a tshwana le Facebook-u le Instagram-o le TikTok, re ithuta go le go ntsi go tswa mo go bone.

Go etela pele setlhopha sa papadi go ka thusa bašwa thata mo botshelong jwa bona ka gonne o ka ba lemosa dilo tse ba tshwanetseng go di dira le se ba sa tshwanelang go di dira jaaka ba ipaakanyetsa go nna dibapadi.

Bašwa ba ka netefatsa gore ba tsene nako e ntsi ba ithuta se ba se tshamekang fa ba tsenya nako e ntsi mo se ba se dirang ba ka kry-a moputso e mentsi.

Seno se bile sa kopanya batho ba mmala yotlhe thata mo Aforika Borwa, basweu, bantsho botlhe ba kopana re ra bona ba bina mmogo, ba opela mmogo go le monate mo nageng ya Aforika Borwa, mme seno se bile sa bontsha dinaga tsotlhe gore Aforika Borwa e kopane.

Ngwana o mo lemoga a sa le monnyane gore o na le bokgoni le talente mo metshamekong. O ka mo lemoga ka go bona gone a rata go tshameka kgwele ya dinao, a rata go taboga kgotsa a rata go tlola a sa le monnye, mme a gola a ntse a dira jalo, mme o ka mo rotloetsa ka go batlisisa ka ga talente ya gagwe le gore o ka mo tseela matsapa a gore o kaya kae ka yona talente e, a tswelele pele.

Nka itumela tota ka gonne ke a itse gore ga a boa koo, wa go tla a ithutile go le gontsi ka kgwele ya dinao mme e le sebapadi se e leng gore o ne se sone pele ga a tswa mo gae.

Ga ntse ke gola ke ne ke na le keletso le lenaane la go ka nna modiri wa o dirang ka motlakase, mme mo nakong ya gone jaanong ke setse ke fitlheletse seo ka gonne ke dira ka one motlakase.

Ke ka dingwaga di ka nna eighteen ga ngwana a letlelelwa go ka tshameka kwa ntle ga tumelo ya batsadi ka gonne ka morago ga dingwaga di le eighteen o na le ditokelo tse e leng tsa gagwe.

tsa madi mo baaging ba Aforika Borwa di ka thusa thata ka gonne ga bana ba na le bokgoni kgotsa yona talente mo metshamekong, ba ka rekelwa dilwana tsa go thusa gore ba ka fitlhelela ba kgona go tshameka metshameko, jaaka diaparo, ditlhako le tsona di diriswa tsa metshameko eo.

Nka rotloetsa ngwanake go dirisana le bana ba bangwe, a itse gore fa a tshameka ko motshamekong ga a tshameke a le nosi a tshameke e le setlhopha mme seo se ka mo tswela mosola thata, ka gonne wa go kgona go ithuta siameng le se se sa siamang le go itse go tshameka kgwele eo ya dinao le ba bangwe.